Metshameko ya go tshwana le bolo, netball-o, modelling jalo jalo, e kgona go ntsha ditlhong tsa bana ba e leng gore ba na le tsona ditlhong, ya ba tsweletsa, ya 'ira gore le esteem ya bona e nne kwa godimo.

Metshameko e thusa gore batho ba e katolosa batho ba, gore batho ba nne le phepo e e maleba batho ba tie le marapo ge ntse ba katisa batho ba be le phepo e tshwanetseng e tlhamaletsegileng.

Metshameko e ruta le go leba diphoso jaaka karolo ya thuto. Mo metshamekong go palelwa ke karolo ya tlhaloganyo. Bašwa ba ithuta gore go dira phoso ga se matlhotlhapelo mme ke kgato ya go ithuta le go itokafatsa. Bašwa ba palelwa mo metshamekong ba kgothadiwa le ka go leka gape go tiisa botswetswe le maitlamo a go se go seke ba tsela le neng karolo ya mogopolo wa go gola. Metshameko barutwana kgotsa balekane ba ka fa bašwa maikutlo a agang ka ditsela tse ba di tokafatsang ka tsona mme seo se ruta go amogela le kgalemo ka tsela e e siameng.

Dikao tsa thulaganyo ya metshameko e e rotloetsang go farologanya le go akaretsa bašwa di ka akaretsa di tse di latelang metshameko ya ditlhopha tse di kopaneng ka pharologanyo, sekao, go kopanya bašwa ka ditso, ditso bong kgotsa bokgoni jo bo farologaneng mo ditlhopeng tse di kopaneng go dirisa metshameko ya ditlhopha jaaka team relays kgotsa problem solving games. Ba tshwanetse go dirisana ba ithute go amogela dipono tse di sa tshwaneng le tsa bone.

Metshameko ya dikarata e thusa ka go tlhabolola bokgoni jwa batho go akaretsa tsebo ya menenagano boitshwaro le bokgoni ya bona setšhabeng.

Go tokafatsa bojanala jwa metshameko ya e le tsela ya go goga bojanala le go ba kgatlha gore ba boe go tlhoka poelano magareng ga dipapadi, setso le bojanala go tlhokomela phitlhelo ya baeti, tlhokomela maemo a mabaka a metshameko, stadium-o, , ditulo tse botse polokego le phitlhelelo ya batho ba na leng bogole.

Fa ke rata motshameko setlhopha se se itseng ke tlhama kamano ya maikutlo le tshegetsang le papadi ke ikutlwa ke le karolo ya setšhaba le setlhopa le go tlhola boineelo le lethabo kudu-kudu ge se fenya. Setlhopha seo ke se tshegetsang se ka tlhama boitshepi ba ka le batho ba bangwe ba ba ratang selo se tshwanang le se ke se ratang.

Se se dirang gore go le tirisanommogo ya setlhopha e be bonolo ke poelano ye botse, ditirisano ya maloko a setlhopha. Ge maloko a setlhopha a buisana ga botse ba kwešišana ba go mme ba fetelana ditshetshinyego le ditlhaloso ka go tirisano e bonolo. Puisano e fokotsa diphapano le diphoso mo tirong.

Motho yo a phelang ka bogole le yena ke sebapadi go mme ka didiriswa le tikologo e loketsego. O kgona go tsaya karolo mo dipapadi tse ntsi. Metshameko e, e thusa le go aga botshepegi, maatla, boitshireletso ba mo naganano. A ka kgona go tshameka metshameko ya go tshwana le go go siana, wheelchair basketball, tennis wheelchair, ke metshameko e fapaneng e a ka kgona go e raloka.